Motho e mong le e mong ona le sebapadi sa hae se ratang ke yena. Mme ho rata sebapadi ke tlhaho . Moedi wa lerato sebapading seo nna ke se ratang ke hore hake etse diketso tsa sona, empa mosebetsi wa ka ke ho theoletsa le hona ho se a ananela mosebetsing o se etsang. Hobane ho feta moo, ke hore jwale ke se ketla etsa di ntho tse sa etsuwing jwalo ka ha o ipitsa ka mabitso a hae kapa hona ho ho etsa diketso tsa hae. Ka nako e nngwe, diketso tsa hae ke diketso tse seng hantle. Jwale moedi waka o fella moo, ho ananela le ho theoletsa sebapadi.

Ke a dumela hore batho ba jaiva-ang ba kgona ho iketsetsa tjhelete e tlaba phedisa. Hobane matsatsing a hona jwale, batho ba jaive-ang ba se ba kgona ho etsa mekete e meholo ka di nako tsa phomolo. Hore batho haba kena hobe le makeno a tjhelete e itseng, eo e tlatla e ba patala haba qeta ho jaive-a. E se e le ntho e seng ba e etsa kgafetsa kgafetsa eo hore ba etse mekete ha di ya di tletle ka di nako tsa di phomolo. Hore ba kgone ho iketsetsa tjhelete e tla ba phedisa. Mme hape batho ba baseng ba jaiva-a ba dula ba iketsetsa ditjhelete tse ngata ho bileng ba se ba kgona ho ithekela le makoloi a boleng bo hodimo ka tjhelete fela ya ho jaive-a.

Di DJ tsena tsa makeisheneng di tsena di sa bitswe di venue-ung tse ding hobane ba ikgantsha haholo. Hape le mosebetsi wa bona ha ba so ka ba o tsebisisa. Ba ne ba tlamehile hore ha e le di nako tsa di phomolo kapa e le lona Labohlano le Moqebelo bake ba ikopanye le bo rakgwebo kapa bona bo mmakgwebo ba ditamene kapa ba di -event. Hore ba baye mono ba lo ithuta, ba letse ho sheba hore batho ba o thabela mmino wa bona na? Batho ba rata seo ba se etsang na? Hore le ka hosane batho ba seke ba ba tlola hodimo, ba nke bona hobane ba tla be ba tseba mosebetsi wa bona.

Moo ke dulang ha hona, sebaka se o ikwetlisang osa lefe tjhelete. Mme ke bona seo e seng ntho e ntle hobane moo ke dulang boholo ba batho haba sebetse. Habana yona tjhelete ya hore baka lefa ho ikwetlisa le ha ba thabela. Ba a thabela ho ikwetlisa empa ba hlolwa ke ona maemo a tjhelete. Hobane mo ho ikwetliswang ho batluwa tjhelete e ngata eo ba se nang yona.

Nna le Mosuwetsana waka re dumellane ka hore ha ho fihluwa tabeng ya lebala, ke nna yatlatla a bontsha barutwana ba bang hore re ikwetlisa jwang. Ke ntse ke shejuwe ke Mosuwetsana wa ka. Empa mosebetsi o mongata o tla etsuwa ke nna wa lebaleng ka thusano le ena.